Re ka bona madi ka SMS notifiction-e. Mo SMS-eng, o tla amogela nomoro ya transaction-e, boleng jwa madi, mme gape le founu e romelwang go yone. Gape, a ka e tseyang go fitlhela madi, ke gore a bule mobile money App-e, kgotsa a dial-e USSD code-o, a kene PIN ya gagwe, a tlhole balance kgotsa transaction history, a kaya kwa agent-e mo dishopong, mme a tshotse ID ya gage, go goga madi. Ditlhokego tse di tlhokagalang, ke nomoro ya phone-o e madi a rometsweng mo go yone, setseng sa madi, ID card-e kgotsa bukana ya boitshupo.

Madi a go fetolwa, a tshwana yaka fa o fetola madi a lefatshe lengwe ka lengwe, yaka fa o na le hundred US dollars, o batla go e fetola go nna pula. O ya kwa bankeng kgotsa kwa Bureau Exchange, mme o neiwa sekano, sekao ke fa o tshwere one dollar, mme e lekana le thirteen point twenty pula. Ka jalo, hundred US dollars e lekana le one thousand, tree hundred and twenty pula. Sa bobedi, go dirisiwa sekano, e itsiweng yaka exchange rate-e. Sekano se a fapana letsatsi le letsatsi ka lebaka la gore, mmaraka wa lefatshe, international market, seabe sa ikonomi ya lefatshe, dikgang tsa polotiki kgotsa kgwebo.

Nka ikutlwa ke le motlotlo thata, gonne gantsi Forex-e ga e bonolo jalo batho ba naganang ka teng gore e bonolo ka gonne, mmaraka o na le go ya kwa godimo, go na le go ya kwa tlase, mme gape, batho ba na le go latlhegelwa ke madi a leng mantsi. Yaanong nna fa nka gapa madi ano mo Forex-e, nka fetola botshelo jwa me, mme ka dira diphetogo tse dintle, ka thusa le kwa lapeng, ka thusa batho ba ba tlhokang madi ano.

OTP ke nomoro e e tlhagiswang gangwe fela, e romela mo founung kgotsa email-ing ya gago, wa netefatsa transaction-e. Fa o leka go romela madi mo banking App, App e tla kopa go netefatsa fa ke wena tota yo o dirang tiro eo, OTP e romela ka banka ya gago, via SMS, email kgotsa App-e, o tsenya nomoro eo mo lefelong le e kopiwang, jaaka enter the OTP sent to your phone to complete the transaction. Goreng OTP e le botlhokwa, go tshireletsa, e thibela batho ba bangwe gore ba dire di transaction-e ka leina la gago, banka e batla go netefatsa gore mothusi ke ene ruri, a nang le phone-o kgotsa email-e e kwadileng. Le fa mongwe a itse password-e ya gago, a ka se kgone go dira transaction-e ntle le OTP.

Dumela tsala, ntse ke batla go kopa maitshwarelo fa ke go rometse madi ka mogala wa letheka, mme ke lebetse gore o amogela thuso ya loago. Ntse ke tshwanetse go romela madi ano, morago ga gore wena o fitlhele madi a gago a loago, kgotsa nke sa le ka romela ka cash send-e. Mme ke kopa maitshwarelo, mme ke solofela gore madi ao nna ke go rometseng ona a tla thiba madi ao ntse o tshwanetseng go a fitlhelela a loago, ke kopa maitshwarelo e le tota.

Go ya ka nna, ga se gantsi ke tlhopha puo ya me e ke e dirisang ya kwa gae, ka gonne gantsi mareo a ba dirisang kwa bankeng a madi, ga se mareo a tlwaelegileng mo botshelong jwa rena, yaanong go nna thatanyana go tlhaloganya, fela fa o dirisa puo ya Seesemane go ba bonolo, ka gonne ke yona puo e re tlwaetseng gore ya dirisiwa kwa dibankeng. Mme le gone dibanka di rata go dira diphoso fa go tleng ga puo e ba e dirisang kwa dibankeng, go ba boketenyana gore re tlhaloganye gore ba leka gore bolelela eng. Ke ka moo ke dirisang puo e nngwe ke sa diriseng puo ya me ya kwa gae, kgotsa loleme lame kwa gae fa ke tlhopa kwa dibankeng.

Dilo tsa botlhokwa tse o tshwanetseng go di akanyetsa fa o tlhopa karata ya sekoloto, ke sekoloto sa , credit limit, ke palo eo o ka adimang go ya ka karata eo, o batla karata eo e nang le limit-e e kwa godimo, kgotsa e kwa tlase. Sa bobedi gape, ke tlhwatlhwa ya tshotelo ya ngwaga, annual fee, ke madi ao dulelang ngwaga le ngwaga, go dirisa karata eo. Karata tse dingwe ga di na annual fee, tse dingwe di na le e kwa godimo, ka gonne di na le di ditlamelwana tse di kgethegileng.